Uluntu luyazi iinzuzo zokubandakanya ulutsha kwezemidlalo kodwa oku kuxhomekeke kakhulu kwinqanaba lolwazi kunye neendlela ezikhoyo zokukhuthaza ukungenelela kwentsha kwezemidlalo.

Ukulawula umsebenzi omninzi wasekhaya kunye nokufunda kudinga ukucwangcisa ixesha, ukubeka phambili izinto ezibalulekileyo, ukuthatha iziqhawulo nokufanelekileyo nokuphepha izinto eziphazamisayo. Ndingacela uncedo nokusebenza kwindawo ethe cwaka, kunako nako ukundinceda ekunciphiseni uxinzelelo. Ukusebenzisa ezi ndlela kunganceda ekufezekiseni iziphumo ezingcono kum.

Ezemidlalo zinceda abafundi ekufundeni izakhono zokusebenzisana, ukunyamezelana nokuphatha uxinzelelo. Ziphucula impilo yabo, zibafundisa uxanduva kwaye zibanceda baqonde ukubaluleka kokusebenza nzima. Ukuthatha inxaxheba kwezemidlalo kunegalelo elikhulu ekuphuhliseni izakhono zobomi ezibalulekileyo.

Ukulutha kwemidlalo yevidiyo kunokuba nefuthe elibi kwimpilo nasemehlweni yomntu. Kubalulekile ukwazi abanye ngemiphumo, ukwazisa abanye ngemiphumo yokudlala ngokugqithisileyo. Ukubanceda balawule ixesha labo nokubaxhobisa ngolwazi lwendlela zokuphepha ukulutha. Ukubanceda bafumane ezinye izinto ezinomdla kunokunceda ekunciphiseni ixesha lokudlala. Ukuba kunokwenzeka unokucela uncedo kubazali okanye iingcali eziphathiswe impilontle yomntu.

Ukususwa komthetho we-foul limit kunokwenza abadlali bakwazi ukudlala ngesibindi, ngakumbi kunika umdlalo amandla amakhulu kwaye kwandise umtsalane kumabukeli. Nangona kunjalo kufuneka kubekho umlinganiso ukuze umgangatho womdlalo kunye nokhuseleko lwabadlali ugcinwe.

Umntwana omnye uyakonwaba ekungqubaneni nabahlobo bakhe, omnye uxakekile ngumsebenzi wesikolo. Konke oku kubonisa indlela eyahlukileyo yokukhula. Ukulinganisela phakathi konwabo nokufunda kubalulekile kwaye njengomzali kubalulekile ukuxhasa zombini ezi ndlela ukuze bobabini baphuhle kakuhle.

Imidlalo inceda ulutsha olusekungciphekweni ekuphuhliseni izakhono zobomi, ekufumaneni amathuba angcono, ekulawuleni iimvakalelo nasekwakheni ubuntu obuqinileyo. Ngale ndlela ithintela ulwaphulomthetho nobundlobongela, inceda ekwakheni uluntu olukhuselekileyo nolomeleleyo.

Ndingakhetha ukudibana noSiya Kolisi ngenxa yokubunkokheli bakhe obuqinileyo kunye nefuthe lakhe kuluntu. Singenza utyelelo kumaziko enceda ulutsha sixoxe ngobomi, ibhola ekhatywayo kunye nendlela ezemidlalo ezingaguqula ubomi babantu abanintsi.

Ndikhule ndidlala ugqaphu. Ugqaphu ke ngumdlalo ophandle odinga isantya nobuchule bokubaleka ngaphandle kokubanjwa. Ufundisa abantwana izakhono zokuphendula ngokukhawuleza, ukucinga ngokukhawuleza kunye nokusebenza nabanye ngelixa bephila iinkumbulo ezonwabisayo zobuntwana.

Kwenzeka ukuba umphulaphuli ongxamiselekileyo angene kumandla wezemidlalo engambethi ibhulukhwe ezama ukwenza iminyakazo yebhola ekhatywayo phambi kokubanjwa. Le meko yabangela uncumo kubabukeli, ibonise ukuba imicimbi yezemidlalo inemizuzu engalindelekanga ehlekisayo.